Ha ke dumellane ka sehlooho hobane nakong ena, re dula re sheba pompodi bana ba hloriswa ko dikolong. Ho tswa ho mabaka a mangata mabitso ke a mang a mabaka. Ka mohlala, ha ngwana a hlaha hobane ho ne ho na le mahadima e be re bitsa ngwana, re mo reella h re lebitso la hae ke Mahadima. Sekolong ba fihla ba tshehisana ka lebitso la hae, Ngwana a ba felletse a sa tlhola a rata ho ya sekolong.

Ha ke dumellane ka sehlooho hobane, nakong ena re dula re sheba bopudi ba bana ba tlhoriswa ko dikolong ho tsa ho mabaka a mangata. Mabitso ke a mang a mabaka. Ka mohlala, ha ngwana a hlaha ho hobane ho ne ho na le mahadima. E be re bitsa ngwana Mahadima. Sekolong ba fitlha ba tshehisana ka ena.

Eya nka rata kapa nka thabela ho dula motseng hobane ke sebaka se se, se se hantle. Mme ke dumela tlolo ya melao e ka tlase ho feta ka toropong. Ebile mahaeng ho monate hobane, ho thotse ha monate ha ho na sephetephete ho tshwana le mo toropong.

Ka setho sa rona ha ya dumellwa, monna o tlameha ho ya habo ngwanana ho kopa nkgo ya metsi pele a ka mo rekela palamonwana. Hape sethong sa rona ha e be monna o kenya ngwanana palamonwana a sa kopa sekgo sa metsi, baholo ba ka se ke ba e amohela ntho eo.

Ke dumela le sehlooho, ke dumela hore bana ba ntseng ba eketseha ba itokoloho e jwalo. Ba ba ruta mokgwa wa ho arolelana, le ho ba ruta lerato le mofuthu wa lelapa la bo nkgono le ditloholo tse ding.

Ho latela ka tsebo ya ka, ha monna a kopa sekgo sa metsi ho kgarebe ya hae, o romela bo malome ba hae habo kgarebe hore ba mo ntshetse mahadi, a kgone ho nyala kgarebe ya hae.

Dumela motswalle wa ka, wa mo hopola motswala wa ka Thapiso ya ntseng a kula ho tloha nakwana e fetileng? O ile a hlokahala bosiu ba ho qetela ka morao nako e telele a kula. Lepato e tla ba beke e tlang ka Moqebelo ka hora ya ya borobedi hoseng. Pelo ya ka e robehile ka ho feta ha motswala wa ka Thabiso. Ha ke ne ke mo rata haholo fela e bile re utlwana ho feta le batswala ba bang ba ka.

Ke dumellana le rangwane hobane, meetlo ya rona batho ba bo ntate ba ja ba le bang, mme basadi le bona le bana ba ja ba le bang.

Afrika Borwa e fetohile hobane batho ba batsho ba dumelletswe hohle, mme re na le ditokelo tse lekaneng le ditjhaba tse ding. Hobane baholo ba rona ba lwanetse democracy ya mahala.